Ewe, afanelekile kuba ie-hailing yeyona ntlobo yezithuthi ehloniphekileyo kwaye iseqophelelweni oluphezulu kuba bakuthatha emnyango kule ndawo usuka kuyo bayokubeka kule emnyango kule ndawo uya kuyo. Nto leyo engekho lula ukuba uyifumane kwiiteksi.

Hayi, ayilungiselelwanga kakuhle kwaye ababaxabisanga abantu nanjengoko behlala bechitha ixesha labo besela utywala okanye betshaya, bencokola. Kwawuthi ngexesha labo ekuthande bona babe ngona bafuna ukwenza le nto iyiyo for abantu.

Ipetroli ibaluleke kakhulu kwaye yiminerali, nto leyo ebangela into yokokuba ixatyiswe nangamanye amazwe. Ngoko kubalulekile into yoba amaxabiso wayo angahlali endaweni enye, aze amane enyuka ngenxa yokunqongophala nokunqaba kwezinto zokuyenza.

Ewe, kukuba iiteksi, iiteksi zaseSouth Africa zinashinalayizwe ziphathwe ngurhulumente. Ngaleyo indlela iyawukwenza yonke into ibe lula.

Ukuqhubisa umntu ongenalayisensi iye ibeke ubungozi baloo mntu kunye nabakhweli emngciphekweni kakhulu, nanjengoko loo mntu ungenalayisensi ungavumelekanga into yoba aqhube endleleni kuba angatshayisa abantu kwaye atshayise nezinto ezi-around indlela.

Ilizwe endinganqweneliyo ukuya kulo yiRussia, nanjengoko kunzima kakhulu kwaye kuthatha ithuba ukuba uye khona. Kwaye nendlela ekunzima ngayo ukungena phakathi kwelaa lizwe andinqweneli ukuya kulo.

Kukuhlala bebagadile kwaye bebajongile abaqhubi beebhayisekile maxesha onke nokusebenzana, nokusebenzisana kunye nabo. Aze afike ofike kuqala noma cycling lane amise kwaye abanike indlela yokudlula, ze nabo bahlala bebenzela njalo abaqhubi beetekisi okanye iinqwelomafutha.

Ayityi kakhulu apha kwipetroli nanjengoko kuye kunkazathwe iimali zepetroli, kudityaniswe ngumntu wonke ukuze kufumaneke imali yenyanga. Kwaye udrayiva uba mnye kunye nemoto ihlala igcinekile maxesha wonke.

Kuyingozi kakhulu into yoba umqhubi angakwazi ukugcina imoto yakhe kwisiganeko esifanelekileyo nanjengoko ezinye izinto eziza kumoshakala kulaa moto angakwazi ukuzilungisa zibalulekile. Kwaye ezinye zinganobungozi kakhulu xa imoto ihamba endleleni, isuke imoshakalelwe yiloo nto ihamba. Nto leyo enobangela uba loo ngozi yenzekayo okanye yona nje iyodwa ikhoze ingozi.

Mihla yonke xa kufuneka ndiye emsebenzini ndisebenzisa iteksi. Kugcwala itrafikhi qhu endleleni, iimoto zigcwele, kube nzima ukuphumela. Uyawuhlala kwitrafikhi into engangeyure enehafu ukubheka phambili.